Ho rateng hwa ka hwa ho lema, nka ngola ka bohlokwa ba ho lema mme ke kgutle hape ke ngole ka dinako tse nepahetseng tsa ho lema.

Leo ke letsatsi le leng hore nkeke be ka le lebala. Moo eleng hore dijalo di ile di a nwelella ke metsi ka mokgo metsi a nang le matla ka teng. Ne ho se hona le dijalo tse leng hore di loketse hore di ka kotulwa polasing. Yaba metsi a fihla fela, a kuka dijalo tseo a di ntsha fatshe, yaba metsi a tsamaya le tsona dijalo tseo. Polasi ya rona e setse e sa hlotse ena le dijalo, ra tlameha hore re qale qalong ho jala. Itse e qeta ho etsahala, metsi a se a sakile. O no bona fela mehlala ya metsi, o bona mehlala ya metsi e tsamaya. Dijalo di robehetse fatshe ka mokgo e tlileng ka matla ka teng.

Re ka qala pele re hlahloba dilema hore na ho etsahalang ka tsona? Mme morao ha seo, ra bona hore hantle-hantle dilema tsena di bolauwe ke kokwanahloko e feng? Hore re kgone ho thusa dilema di kgone ho itwanela dikokwanenghloko tsena kapa hona ho fokotsa dikokwanahloko tsena tse senyang dilema. Re ka sebedisa sesepa se loketseng dilema kapo oli e sebediswang dilemeng, ho di thusa hore di lwantshane le kokwanahloko.

Serapa ke ntho e nngwe e leng hore e bohlokwa mme e ka re bokeletsa tjhelete. Tabeng ya pele, ha o na le serapa ha hao, wa thuseha ka hore o tla be o o kge dijalo ha hao mme mahala hona le hore o ye toropong o lo di reka. Ya bobedi, ke hore ha o bona ekare dijalo tsa hao di ngata, wa kgona hore o di fokotse ka ho rekisetsa ba bang. Ka moo o kgona hore le wena o iketsetse tjhelete.

Setjhaba sa rona sa Afrika Borwa ke setjhaba se leng hore sena le bohlale ba molemi le dijalo, naheng ena kaofela. Mme rena le mobu e leng hore o atlehile, mobu e leng hore o na le matla. Ha re ka nka bohlale bona ba rona ba bolemi le ba dijalo, re ka etsa tjhelete e ngata. Sena se tla re thusa ka hore re rekisetse ba ditjhaba dijalo tsa rona. Seo se tlo re thusa hore re fokotse tshotleho ya rona mona Afrika Borwa.

Lenaneo la ho fafatsa la lefapha la temo, ke le leng le leng hore le thusitse balemi ba bangata. Di thusa, ba thusa ka hore nako le nako ba o etela moo o jetseng teng. Ba kgona hore ba fafatse tjhefu kapo tsona dioli tse leng hore di loketse dijalo, mme di thusa ka hore di bolaye dikokwanahloko kapo dikokonyana tse sa lokelang dijalo.

Ho bohlokwa hore basebetsi ba phomole mafelong a beke hobane e loketse mmele ya bona ha mmoho le dikelello tsa bona. Sena se tla ba thusa ka hore ha ba kgutlela mosebetsing, ba kgutlele e le batho ba leng mafolofolo, batho ba tletseng matla, batho be leng hore ba tlilo sebetsa.

Se nka ratang ho se tseba ka ka mananeho ana ke hore, ana mmuso o na le se leng hore kapo tjhelete e leng hore ba tlo e nehela batjha ba batlang ho qala ho lema? hore ba kgone ho reka bodulo moo ba tla qalang ho lemela teng. Ebe ba tla fuwa, kapo ba tla fuwa setense ho qala melemo ya bona kapo tsona ditshebediso tse loketseng ho sebetsa ka ho lema.

Ka nako ya kotulo, etsa bonnete ba hore ha o kotula, o kotula e sale hoseng. Mme ha o kotula poone ya hao, o ela hloko hore na o e tshware jwang? O e tshware ka tsela e nepahetseng. O kotule poone ya hao ha e se e omme mme hao qeta ho e kotula, o e behe hore e seke be ya senyeha. O e behe moo eleng hore ho loketse teng, e seke be ya senyeha. Nakong tsa kotulo, o leke hore o sebedise motjhini o kotulang, ho o thusa ho kotula.

Dumela ntate, kena le monahanonyana o itseng. Ke bone o sa sebedise dipere tsa hao, jwale kena le leqhekanyana kapa yona monahano wa kgwebo ka tsona. O ka bona jwang ha o ka nkadima tsona dipere tsa hao? ke di sebedise ho bula kgwebo ya ho palangwa ha dipere. Kgwebo ena e tlare ha e tswella, ke bone hore ke kgwebo e leng hore ya hlokahala mona lekeisheneng la rona. Kgwebo ena ya ka ena ke tla etsa bonnete ba hore ke o arolela hohong ho yona. Di-percent-e tse ka bang twenty kapo thirty, mme ke tla etsa bonnete ba hore dipere tsena ke di kenya insurance-eng hore ha di ka lemala kapo hwa hlaya kotsi ho tsona, e be le hore di lokile.

O tla tlameha hore o be le certificate sa diphoofolo mme o etse bonnete ba hore dikgoho tsa hao di dula di ya dilo entwa nako le nako. O etse bonnete ba hore batho bohle ba rekang ho wena ba tseba ka dikgoho tsa hao. Ke tjho bophelo ba dikgoho, dilemo tsa dikgoho, temperature-ra ya dikgoho le hore na dikgoho di phetse jwang?

Ho bonolo haholo hobane di-college le di-university dina le di-degree tsa bolemi. Mme o kgona le ho fumana di-learnership-i ka tsa bolemi hore o kgone ho ithuta ho tswella pele ka bolemi. Hona le di-bursary tse leng hore di o patala dithuto tsa hao tsa sekolo hore o kgone ho ithutela bolemi.

Haho letho seo ke se tsebang ka mofuta wa ho nehela.